Ka nako ya fa bolwetsi jwa Corona bo gaketse, batho ba ne ba rotloediwa go nna le sekgala sa one point five meter-a magareng ga batho, ba ne ba tlhalosa gore sekgala seno se botlhokwa go thibela le go amana ga ditshwaetso tsa bolwetsi jo. Palesa le Boikie ba ne ba bontsha gore go na le sekgala go fokotsa kotsi ya go amana ga di-virus-e, mme go thusa go boloka bophelo jwa batho ka go thibela go atamela le go tsenya bolwetsi go ba bangwe.

Ka nako ya kiletso ya metsamao ya COVID-19, go ne go amegile mongwe le mongwe ka tsela e e sa siamang e akaretsa baithuti ba ba neng ba batla go itirela letseno kgotsa go itumelela, go dirisiwa ga di tlhokakgolo, go tshwanetse go leka go tsaya motswako le go tsholetsa sengwe le sengwe se se atileng.

Fa batho ba le ba bantsi ba boifa go ya kwa ditleliniking le fa ba lwala thata ka ntlha ya mabaka a le mmalwa, sa ntlha bontsi ba bone ba itemogela ditshwantsho tse di sa siamang ka tsa bongaka jaaka go tshwenyega ka ditlhoko tse di sa tlhokomeliweng, go sa duelelwe sentle ke baooki kgotsa go lelelwa ke nako e telele ya go emelela, gape ba bangwe ba ka bo ba tshaba go senola malwetsi a masisi jaaka HIV ka gonne ba tshaba kgalemelo kgotsa kgalemelelo ya setšhaba.

Go na le kitso e e oketsegileng ka mekgwa ya go thibela pelegi, segolobogolo dithibelapelegi tsa tshoganyetso go botlhokwa thata mo go rulaganyeng malapa. Fa batho ba itse gore ba ka dirisa leng, jang, ba kgona go thibela go ima go go sa batlegeng, se se thusang go fokotsa mathata a botsogo jaaka go ima mo dingwageng tse di sa tshwanetseng kgotsa mo bakwading ba ba nang le mathata a botsogo, thuto e na le seabe se segolo go ka ruta batho segolobogolo bašwa ka botlhokwa jwa go dirisa dithibelapelegi ka tsela e e siameng.

Ke bona ka Rre Johnase gore o na le bothata ba bogole, e fela ke kgona go tlhaloganya gore batho ba ba nang le bogole ba lebane le dikgwetlho tse di rileng mo metseselegaeng, tse di akaretsang go tlhokafala ga tsela e e senang dikgwetlo le go se kgethege ga ditirelo tse ba di tlhokang, ba kabo ba lebana le mathata a go tlhaola ditsela tse di siameng tsa go tsamaya, go nyalelwa ga mmeko ya tsepamisa maikutlo le go se kgone go goga ditsela ka go lekaleka ka ba ba tsamayang ka dikgogo.

Batho ba ba fodisang ka setso le badiredi ba ditleliniki, ba ka dirisana mmogo ka go buisana sentle, ba tlotlana ka mekgwa ya bone ya kalafi. Fa ba dirisana, ba ka romelana balwetsi go ya go o mongwe fa go tlhokega, mme seo se thusa balwetsi botoka.

Karabo ga a nwe ditlhare tsa gagwe sentle tse ba mo neileng tsone kwa tliliniking e fela, mookedi wa gagwe o mmoleletse a re, fa a sa nwe ditlhare tsa kgatelelo ya madi kgotsa a saye go itlhatlhobiwa, a ka nna le kotsi ya stroke-o, bolwetsi jwa pelo kgotsa dipholo tse di senyang, go botlhokwa gore a tseye kalafi le go itlhatlhoba kgapetsa-kgapetsa.

Fa mosadi a na le bolwetsi jwa lebolelamading o tshwanetse go ya kwa tliliniking ka pela, a dire diteko, a latele kalafi ya ngaka, a nwe diphepa sentle, a seke a dirisana ka tlhakanelodikobo ntle le tshireletso, a je dijo tse di nang le phepho mme a etele ngaka ka metlha.

Boitshepo a re o bona e, e le kakanyo e ntle go ruta barutabana ka thuso ya pele kwa dikolong, seno se ka ba thusa go araba ka bonako fa ngwana a gobetse kgotsa a wele ke bolwetsi, ba mo thusa pele ga thuso e e oketsegileng e fitlha, go oketsa polokesego ya bana mo sekolong.